Vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayiseni ka vadyuhari bya katsa ku va nyika rirhandzu na xichavo, nseketelo wa swa timali na vutomi ya nseketelo wa swa wa swa wa swa timali na vutomi bya siku na siku na ku u va u nga va chavi u vulavula na vona hi mikarhi hinkwawo u wa pfuna loko va lava ku pfuniwa na ku hlayisa ndzhaka ya vona ya ndhavuko na vutomi.

Ndzi vona swi antswa leswaku va vadyuhari va ya e endhawini laha va nga ta va nga ta va hlayisa kona hi ku leswiya swo hlayisa ndzi tshemba leswaku va va dyondzisini se mina ndzi va ndzi nga tivi nchumu hi ku hlayisa kumbe hi ku hlayisa munhu lweyi a nga a nga in need kumbe vanhu vo hlaya vo fana na vona vadyuhari so ndzi swi vona swi antswa leswaku ku va ku ri vona lava va va va va va va va va va va hlayisaka vadyuhari leswaku va va hlayisa.

A swi nge n'wi khomi kahle a swi nge n'wi khomi kahle hi ku kahlekahle xo sungula hi ku a za a suka ndlwini a ya kwale tliliniki a ya landza maphilisi sweswo ntsena hi swona leswi nga n'wi swi nga n'wu vavisaka mbilu manjhe swa ku a tlha a nga wa kumi maphilisi yalawa swi ta tlhe swi endla swilo swi va worse. Ndzi hleketa ku swi nga va better ku a endla hi ku rhumela lontsongo kumbe a rhumela mina wa swi vona ndzi mi landzela hi ku hambi hi yena a ndzi tshembi leswaku swi nga n'wi khoma kahle ku va a suka laha a ya kwale a ku i landza swilo leswi nga ta mi endlaka leswaku a hanya kumbe a yantswa a tlhela a vuya a nga xi khomiwanga xilo xa kona swi vava ku dlaya leswi a swi nge ni tsakisi.

Byi ta languteka byi ta languteka hi tindlela to hambanahambana hikuva ku ku va ni kurhula ka mianakanyo ku va ni vuxaka bya kahle ku va ni xikongomelo evuton'wini ku hlayisa rihanyo ra mianakanyo ni miri ku kota ku langutana ni mintshikelelo hi swona leswi ni swi vonaka swi antswa.

Loko ndzi ya ndzi ya tshama ekaya va va ka lava va va .

Tsakela ka phurayivhete hikuva ka phurayivhete va khomana kahle a ku na tilayini to leha service ya kona yi best quality a ku na ntirho wa vona va wu endla hi ku va wu rhandza hala ka mfumo hala i opposite va endla ku na tilayeni va delay va chatachata ngopfu.

E-e ndzi vona mali ya pension i yi ri yitsongo loko ndzi langutisa swilo swa leswi swi faneleke va swi xava kumbe leswi i swi fanele swi xaviwa masiku lawa eswitolo hikuva swilo swa eswitolo swa durha ina swi mali ya kona yi ya na yi ya henhla kambe hala ka ka ka mali ya pension yi tshama yi ri tsanana hambi va va yi tatisa va yi tatisa hi swimalana hi swimalana leswi ntsanana ku vulaka leswaku still a yi nge ringani ku yi xava hinkwaswo leswi lavekaka exitolo se ni hayi ndzi yi vona yi ri tsanana.

Ndzi nga vula ku i vuhlayiseki bya vaaki nhluvukiso wa ikhonomi na mintirho dyondzo vutshunguri na rihanyo na swipfuno swa timfanelo ta ximunhu na ndzingano.